Xa ndijika eyona nto ndiyithanda ibe lishishini elingenisa ingeniso ndijongene nemicelimngeni ngokuba nomonde. Umzekelo ingakuba into endiyithandayo ingaba kukupheka. Ndingaqala ngokuthengisa ukutya kubantu endibaziyo, ndiphonongone imikhethi, ndifunde ngezixhobo zokuthengisa ezinjengee-social media kwaye ndibeke bucala imali encinci yokutyala kwishishini. Xa kukho iingxaki ezifana nokungabinayo inkxasomali okanye abathengi abaneleyo, ndingazama iindlela ezahlukeneyo zokuthengisa okanye ndisebenzisane nabanye abantu. Eyona nto ibalulekileyo kukungayeki xa kusenzeka izinto ezingalunganga kwaye uhlale ukhumbule ukuba uthando yinto ozenzela yona.

Ndingaqhubela intombazana eneminyaka eli-twelve ukuba imidlalo esikolweni ayisiyongxoxo nje yomzimba kodwa yindlela entle yokwenza abahlobo. Xa udlala neqela ufunda ukuthembana, ukuxhasa abanye kunye nokuxoxa ngendlela enempilo. Ngokomzekelo xa udlala ibhola yomnatha okanye ibhola ekhatywayo unethuba lokudibana nabanye abantwana nisebenzisane ukuze nifikeleleke kwiinjongo ezifanayo. Ngale ndlela abanye abantwana bayaqonda indlela ophatha ngayo abantu baze bazive bekhululekile ukuba babe ngabahlobo bakho. Kwakhona imidlalo ikunceda ukuba uzithembe kwaye loo mgangatho utsala abantu abahle abafuna udibana nawe nosondela kuwe.

Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba athenge umdlalo wevidiyo onjengeFIFA okanye Need for Speed. Kuxhomekeka kwinto amnandi kuyo. Ukuba uthanda ezemidlalo iFIFA iyamvumela ukuba adlale imidlalo yebhola, yomnatha nabahlobo bakhe. Nto leyo ekhuthaza unxibelelwano nentsebenziswano. Kodwa ukuba uthanda iimoto, iNeed for Speed inika umdla ngomoya wokhuphiswano kunye nezinto zokwenza ubuchule kwiimoto. Omabini la midlalo anezizobo emihle aphuhlise izakhono zokucinga ngokukhawuleza.

Ndingaqukumbela unyana wam ndithi mntwana wam xa udlala ibhola ekhatywayo nabanye abantwana ukhululeke nje umzimba kuphela kodwa nentliziyo yakho iyavuleka kubuhlobo obutsha. Xa nisebenza njengeqela niza kuqalisa ukuthembana, nincokole niyanceda, kwaye apho kulapho kuqala khona ubuhlobo. Xa udlala rhoqo nabo baya kukwazi igama lakho, indlela odlala ngayo baze bazive bekhululekile ukuhlala nawe. Nakwixesha lekhefu ibala lebhola yindawo entle yokufunda ukusebenza nabanye nokuzonwabisa kunye kwaye kungekudala uza kufumana abahlobo bakwenene.